Ke akanya gore thuto ya go itshidila mmele e thusa bana ka tsela e e leng gore e ntle, mme e ba rotloetsa gore ba nne le kgatlhego mo se ba se dirang letsatsi ka letsatsi, mme e le gore ke se ba se ratang, ba tle ba nne le thotloetso e kgolo. Mme ke akanya gore dikolo di ka dira gore dithuto tsa boitekanelo e nne tse di kgatlhang bana, ka tsela ya gore ba tlisetsa bana di-activities tse di farologaneng, letsatsi ka letsatsi yaka metshameko e e farologaneng, di.

Ke motshameko o o bidiwang javelin, o nka ratang go go leka. Mme ka ntlha ya eng mo lenaneong la dilo tseo ke batlang go di dira, le mo ntlheng ya motshameko, mme se se nkgogelang morago gore ke dire motshameko o na ke gore, ga o itsewe thata-thata, le mo dikolong ga nke ba o tlisa kgotsa ba dira di-programme tsa one. Ke ka foo ke nang le matsapa go ka leka go o tshameka.

Ke akanya gore o dira botsalano ka tsela e leng goreng, fa le le mo setlhopheng, le tshwanetse go dirisana mmogo, mme le tshwanetse go nna le kutlwano, magareng ga wena le batho ba o leng mo setlhopheng le bone. Ka jalo, seo kwa bofelelong se tlisa botsalano ka gonne, le tle le itsane, le itsane gore mang o dira eng, mang o rata eng, ka jalo le ka jalo.

Mo motseng o ke dulang mo go o ne, o tle o fitlhela motshameko wa kgwele ya dinao, o fitlhela motshameko wa kgwele ya matsogo, mme o fitlhela motshameko o itseng ya ka rugby. Mme motshameko o nna ke go ratang, e ka nna kgwele ya dinao.

Ke diphetogo tse di jaaka di-stadium-o tse ntšha di agilwe mo dikgaisanong, Moses Mabida Stadium, Soccer City, Cape Town Stadium le tse dingwe. Diphetogo mo dipalameng le ditsela, ditsela tsa magareng ga metse di tokafaditswe, yaaka Gautrain-e, tsela ya borai magareng ga Johannesburg le Pretoria. Mafelo a difofane jaaka O R Tambo International Airport le Cape Town International, a ne a atolosiwa. Kgodiso ya ikonomi, yaaka tjhelete e ntsi e ne ya dirisiwa mo kagong e thusitseng mešomo. Bagwebi ba bangwe ba bantsi, ba ne ba simolola dikgwebo bogolojang mo botlhabelong le bodireding, hotels, restaurants, security.

Mo motshamekong motho o tshwanetse go dirisana le ba bangwe, go reetsa le go akanya ka setlhopha, e seng fela ka ene. Seno se ruta hlompho, botswerere jwa puisano le kakanyo ya setlhopha. Sa bobedi, go ithuta go tlogela fa o paletswe. Mo papading, mongwe o ka fengwa, mme seo se ruta bana gore go palelwa ke karolo ya botshelo. O ba ruta go ema ka dinao gape, go seka-seka diphoso le go leka gape ka mafolofolo.

Ee, nkare motho o fenyang ka metlha o akanya pele ga nako, o na le bokgoni jwa kakanyo e botlhale, o dirisa ditshwetso tse di akaretsang mafelo a le mantsi, mme o bona pele ga di diragala. Re tshwanetse go ithuta seno gore re kgone go akanya ka botlhale mo botshelong, mo dithutong le mo tirong. Gape se sengwe ke gore, o gopola le go kgona go gakologelwa. Mo metshamekong e e jaaka dikarata, go botlhokwa go gopola dipapadi tsa pele, motho yo o botlhale mo metshamekong o bona mekgwa le mokgwa wa diphoso tsa ba bangwe, seno se ka re thusa go ithuta mo diphatseng tsa pele le go dišomiša go tokafatsa bokamoso.

Nna le balelapa la kwa gae se ratang go se dirang ke motshameko wa go tshameka dikarata kgotsa wa di-board-to. Mme gape, re rata le go apaya re le rotlhe, mme seno se se tlisa kutlwano magareng ga rena rotlhe, se tlisa le gore o mongwe le o mongwe a kgone go itlhalosa kgotsa go itlhagisa yaaka ena e le motho, mme a kgone go dirisana le ba bangwe. Seo gape, se re naya le opportunity kgotsa ntlha ya gore re itsane yaaka batho, mme re kgone le go lwa, go lwa ke ntho e ntseng sentle, ka gonne e re ruta matlhakore a a farologaneng a motho, mme se ke se ratang ke gore kwa bofelong, re tle re utlwane. Se sengwe gape se re ratang go se dira ke gore re tswe, re ye go bona mafatshe a a farologaneng, yaaka ro bona diphologolo, dilo tse dintseng jalo, mme re tse le .